lwemozulu lichaphazela kakhulu izityalo ngokuba ezinye izityalo aziwadingi amanzi amaninzi. Xa kukho izikhukhula ziyatshabalala.

amaninzi ayavalwa ngenxa yenguquguquko lwezemozulu. Kufumaniseke ukuba ezinye izityalo azikwazi ukukhula ngokupheleleyo zikwazi ukuya emakethe.

Qinisekisa ukuba abasebenzi basebenza ngokukhululekileyo kwaye ndibabhatala imali ehamba ngokomgaqosiseko weSebe lezeMisebenzi. Kwaye abaxhaphazeki, basebenza ngokukhululekileyo. Kwaye izinto zokunxiba i-PPE banayo kwaye kukhuselekile kwiindawo abasebenza kuzo.

Ngokuthi enze imifanekiso bhanyabhanya engale nkqubo yokuxhobisa abasetyhini kwicandelo lokufama. Nasezikolweni ngokunjalo kube khona iinkqubo ezenziwayo kubantwana abaselula abangamantombazana, bazi lukhulu ngokwecandelo lokufama.

Imifino yale fama yam isemgangathweni ophezulu.

Kunqaba kwezixhobo zokusebenza neematshinari nako konke okudingekayo kwicandelo lezolimo.

Kuba urhulumente ufuna ukuxhasa abantu sibabona bebeqala bakhasa bazama uba kuyo eli candelo lezolimo.

Ngokuba ukunqongophala kwamanzi kuyozitshabalalisa iifama ezinintsi kubantu abantsundu abangenazo iimali zokuthenga iimetshini nezixhobo zonke zokwenza amanzi.

Ngokuthi nilinganisele umyinge wenyama ekumele iphuhliswe ukuze kungaphuhliswa inyama eninzi eza kubola, sisebenzise ne-food processing ukunciphisa ukubola kwenyama.

Iitapile, iminqathe, likhaphetshu, sisipinatshi.

Emva kokutya kwenza ukutya kuhlale ithuba elide kungaboli.

Qhutywa ngayo, andiboni ingumbono omhle ngokuba maxa wambi iimali zithatha ithuba elide ukufikelela kubanikazi bazo kwaye nokuvela kwamagama abantu ababhaliweyo kuthatha ithuba.

lwemozulu, bubusela, kukuqasha abasebenzi abangakulungelanga abangaqeqeshelwanga ukusebenza efama.

Zenza ingeniso enkulu kwaye ziza nophuhliso, zikwanyuswa neerandi lelizwe.

okunkonkxiweyo kuhlala ithuba elide futhi akuyichithi imali.

Qinisekise ukuba wonke umsebenzi ukhuselekile kwaye usebenza ngokukhululekileyo kwaye neempahla zokunxiba, i-PPE ngamafutshane, ikhona ukuze singathintelwa ubungozi sizibone sisekwenzakaleni.

Wenza i-compost ngolwasemzini okanye uthenge izinto zokufethelayiza eziveliswayo.

Kwenza ihlale ithuba elide kwaye kuyenza inyama ibe nencasa eyahlukile.

Imveliso xa ininzi yenza ukuba abantu abaninzi bafumane amathuba emisebenzi.

Ukuquka amanina amaninzi kangangoko kumsebenzi wezolimo kudlala indima enkulu ngokuthi kubanike amandla nokuzithemba okuba nawuphi umsebenzi bangawenza njengokuba ilizwe libathathela phantsi.

Kukufa kwazo uba zityiwe ngamangolwane, ii-pests ngokwasemzini, nokubiwa kwazo, nongcoliseko lwendawo ezihlala kuyo ethintela impilo yabantu.

Ngumgrayo nombona, amayeza kukuba kaloku soloko iinkukhu zifuna zinokutya ixesha elinintsi kwaye namayeza okuzikhusela kwizifo zezilwanyana.

Amalungiselelo okuqala okuhlola umhlaba ukuthi ukulungele uba singalima kuwo umbona kukuwufethilayiza siwuchumise. Senze ne-pest management ngokwasemzini ukuba sijonge izitshabalalisi kunye nezifo zezityalo.

Ngokuba kwandisa ixesha lokuba zingaboli kwaye kutshintsha nencasa yazo zenze ukuba zinambitheke zibe mnandi.

Kuxhomekeka kwinani leenkomo endiza kube ndinazo ngokuba umsebenzi oza kuba khona uxhomekeke kweli nani lezi nkomo ndiza kube ndinazo. Ukwenza umzekelo, abelusi kuxhomekeke ukuba iinkomo zingaphi kwaye umalusi oyi-one ukwazi ukumelana neenkomo ezingaphi.

Inkqubo yokunkonxa idala imveliso ezinzileyo ebulala i-micro organisms nee-enzymes edala ukubola ekutyeni.

Hayi andikholelwa, ngokokuba ngokophando nangokweemfihlelo ezivelayo ukuba kuyavela ukuba uninzi lwabasebenzi basezifama alubhaliswanga kwiDepartment of Labor and Employment ukuze baxhamle xa benokuphelelwa yimisebenzi yabo.

Ilahleko iyancipha kwaye isityalo siphuma sisesemgangathweni nokukhula kwaso sibonakala lula kunokusetyenziswa koomatshini.

Khangelwa iipesika evuthiweyo ze ithathwe ihlanjwe, ichutywe amaxolo. Yakugqithwa isikwe kwiipisi ezincinci, yandlalwe ezitreyini ibekwe elangeni okanye ifakwe kwiowuveni.